Vdzi va na problem yin'wani yikulu hikuva ni xava ndzi xava data yo tala but kambe a ndzi yi heti.

loko ya ha ri kulo na hela ndzi ni nghena TikTok na YouTube na loko yi ri kusuhani no hela still ni endla ta.

TikTok YouTube and watching videos online voice notes hotspoting ku hotspot-a munhu wun'wanyani.

Swichudeni swi nge koti ku apulaya swikolo swi nge koti ku apulaya swikolo va nge tekiwi na ku cheka ti-results ta vona ku ri ti ti va tekiwini or va tekiwangi na.

Wa hi khumba swinene hikuva a hi koteleli a hi a hi a hi ku a hi a hi fikeleli leswi hi la navelaka ku endla swona.

bya ti robot-o byi onha byi onha vumundzuku bya hina nakona swi endla leswaku ri vanhu va nga kumi mintirho.

Swi na nghozi ngopfu eka vana va hina hikuva na vona va ta teka ti-video va nga mbalanga.

Mina ni rhandza Thomas Chauke ni rhandza risimu lera ra mavholovholo risimu lera mavholovholo Xinyori i or risimu leri ri vulavula hi ku ri u yo a ya teka muti a ya nghena mutini ku ri na n'wansati a nga ha vutisanga no ku na n'wanuna a fika a hlayisa vana a hlayisa nsati a va nghenisa xikolo loko va hetini va tirha vana n'wanuna wa muti waloye a fika a vuya a humesa mavholovholo a humesa xibamu ivi vana na vona va ku famba la hina hi papa wena so a ri vulavula hi sweswo ni ri rhandza ngopfu risimu lera mavholovholo.

Ku ri vana va khale na vana va sweswi swi hambane ngopfu vana va khale a ku nga ri na thekinoloji kambe hina hi nga kula ka minkarhi hina hi nga kula khale a ku nga ri na thekinoloji kambe lava nga kula ka minkarhi ya sweswi ku na thekinoloji so swo yimbelela a va ha ri na naswona hi mhaka ku ri vuhungasi bya masiku lama byi tele ngopfu.

cause tinqambi ta khale loko ti yimbelela a ti vulavula hi swi leswi ti swi humeleleke or loko hina hi kha hi yimbelela ka tinsimu ta khale hi vulavula swi leswi swi humeleleke or swi nga ku hi humeleleni or hi yimbelela swi leswi nga ku hi humeleleni.

Nga xava data eka Cell C hikuva yi chipile swinene ende a yi durhi.

Data ya tiselifoni hi liya ni fikaka ni yi endla loko ni karhi ni yi va yi kombisini or yi va yi ri na swikoweto ku leyi i data ya internet.

Himhaka ya ku ri Wi-Fi yi kahle than data ende network ya Wi-Fi ya khoma ende Wi-Fi hi nga yi tirhisa hi tele emutini kambe data yi tirhisiwa hi mina ntsena.

Hikuva hikuva hi huma ka mimiti yo fana van'wani a va na mali van'wani va na mali ende data yi na nkoka swinene hi mhaka ku ri hi apulaya hi yona mintirho hi cheka mahungu everyday hi xeweta maxaka ya hina hi yona.

Va endlela leswaku munhu loyi a qualify-a or va endlela leswaku ri loko ku va na endlela leswaku loko munhu a qualify-a va kota ku swi tiva ku ni xava data leyi ni qualify-aka yona or munhu a xava data leyi a qualify-aka eka yona.

I i ku va vanhu va nga ri na mali naswona va ndlela leswaku ri va va va kota va karhi va kuma mahungu lama faneleke hi nkarhi lowu faneleke.

Leswi swi nga ta va kucetela i mhaka ya ku ri ti-data ti-data ta hina ti ti na mapimelo yo hambana xin'wani na mali ya kona ya durha mara data ku ri yintsongo kambe tin'wanyana mali ya kona ku va ku ri yi ntsongo mara data yi va yi tele.

Data yi durhisa hi mhaka ya ti-customer to tala tikhampani leti nga na ti-customer to tala ti durhisa data kambe leti nga na vanhu vatsongo a ti durhisi data.

Swi na nkoka swinene naswona swi endla leswaku ri ni va ni eka matirhiselo ya mina ya data nakona swi na nkoka hi ndlela leyi ya ku ri loko ni karhi ni ni tirhisa data ni fane ni va na ni vutihlamuleri.

A ndzi ta tsundzuxa malume leswaku data i swilo swo nghena or ku socialize na vanhu van'wanyana.

Xivangelo xa kona i ku va hi mhaka ku ri data ya durha swinene and nakona vanhu va yi xava ngopfu yi le ka demand.

Vanhu va xava data hi mali yo tala nakona a va koti ku yi tirhisa va yi va yi tirhisa ngopfu.

Hi ku apulaya mitirho na ku cheka mahungu.

Ndzi nga kota ku vulavula na munhu loyi a nga kule na mina.

Data yi hambanile na Wi-Fi hikuva Wi-Fi ni yi tirhisa loko ni ri a kaya ntsena, kambe data ndzi nga yi tirhisi hambi ni ri kun'wana na kun'wana.

Data hiloko munhu a nga hakelanga or a nga xavanga.

Ku na ku hambana tinetiweke ta kona a ti fani.

Yaa, swi tirhisa swi dya ngopfu data leswiya.

Hi leti ti nga ti nga hansi or ti nga chipa nyana hi tona ndzi fanele ku xava tona.

Mina hi ku vona ka mina a ti fane ti ti tirhisiwa until ti ze ti hela kunene not ku ri ti fanele ti-expire.

Ni nga n'wi byela leswaku loko a xava data yin'wana malume loko o ka a nga swi koti ndzi nga n'wi pfuna or a ya ka vanhu van'wani va n'wi xavela.

Nkoka wa kona i ku va mi ta kota ku endla sweswo ku nghena WhatsApp ku, ku vulavula na maxaka ya mina, ku cheka mahungu ka ti-social media, ku apply mitirho, ku nghenelela ti-interview, ku nghenela ku nghenela ti ti ti ku tsala ti-assignment online ya.

Hi liya ya ya star one two three ni vona ingari hi yona yi xavekaka.

Eya, swikona.

Hikuva vanhu vo tala va nghenelela swo tala or va tirhisa for swilo swa ku tala i swa ku hlaya.

Eya swi ya fana.

Eya ndzi nga yi tirhisa na loko ndzi karhi ndzi fambafamba.

Eya yi a yi katsiwanga a yi katsiwanga.

U kota ku ku vona ti-video online, u vona TikTok.

Ee i ku ya xava data.

Eya ti nga siveriwa.

Va nga ha tirhisa USSD.

Eya va nga engetela mali.

A ku na nkoka hikuva loko data yo hela mina ni nge he koti ku landzelerisa mahungu na swin'wana na ku cheka ti-email.

A ya ha a ya ha tirhi a ku na lexi nga ta nghena ku nghene meseji.

Eya ndzi fanele ndzi va na matirhiselo ya mina ya data.

Hayi a ku na mali leyi yi tlherisiwaka.

Hayi a swi nge a swi nge ni khumbi.

Ndzi fanele ku xava yin'wanyana.

Ya mina ni vona ku ri swona thekinoloji yi le ku tekeni ka yi le ku tekeleni ka vana mitirho.

A ndzi ta va byela leswaku ku na mpfula leyi va fanele va langutela mpfula nakona vana va nga humi tindlwini na vatswari va fanele va tshama tindlwini, va timovha va nga fambafambi mapatwini.

Hayi ndzi nge wu lavi mina ndzi ta thola munhu a tirha emutini. Leswa tithekinoloji minkarhi yin'wani a swi lavi ku ri swi hi onhisela hikuva minkarhi yin'wani swi ta endla leswaku vanhu van'wani va tlela va nga dyanga.

Eya ndzi vona swi ri kahle ka lava va nga Kule.

Leswaku swikahle hikuva na loko va ri ku tirheni va swi kota ku tsala ti-exam.

Ina mina ndzi vona leswaku va nga ha humesela vuswikoti bya vona.

A ndzi nga ri kurisa hi ndlela leyi loko ndzi ri entirhweni ndzi vulavula ririmi ra mina.

Mina ni vona swi ri kahle hikuva va ta nghena xikolo va ri kule va ri ku tirheni.

Munhu loyi a tirhaka hi swona.

Ka leswi a ni swi tivi a ndzi se tshama ndzi hlangan na swona.

Hoo ID mapasi pasi pasi.

Eya hi mga swikota.

a ni swi tivi a ni se tshama ni hlangana na swona.

Ku tlanga xiphemu xa ku ri vanhu va va lava tshamaka kwalayani va ta va na na ku pfuneta ko karhi ku pfuniwa ko karhi.